Tjhe, ha ke bone setso sa rona re ntse re se bouleka le hone ho se baballa, jwalo ka pele matsatsing a kajeno. Hobane matsatsing a kajeno batho kaofela ba batla ho phela sekgowa, mme ba rata dintho tsa sekgowa tse majabajaba, mme seo se ntse re lebale tsela tsa rona tsa ma Afrika Borwa, eo leng setso sa rona. Se re shebane ntho tse kang technology le hona ho phela sekgowa, re lahlile tsela tsa rona tsa se Africa le setso sa rona sa bo rona, le bontatemoholo ba rona le bonkgono ba rona. Uwele!

Dumela nkgono Matladi, ke ya bona o tsamaya le leseya mona setloholo sa hao, o tswa ho mo bipa. Ntho ena ke ntho e ntle haholo, mme ke ntho eo re e kgothalletsang hore e etsuwe re se lahle setso sa rona jwalo ka ma Afrika Borwa. Ntho ena e thusa bana haholo ho ba tshireletseha meyeng e mebe, kapo hona hore diphuwana tsa bona di se wele ha ba kopana le meya e mebe, kapo bona batho bao ba imelang ka madi. Jwale nna ka maikutlo a ka, ke ntho eo ke e kgothalletsang haholo hore re tswellise pele e sa lahlwa jwalo ka setso sa rona, eya ke ntho e ntle haholo mme Matladi.

Sephetho sa ntho eo, ke hore ngwana a be le lebitso a tsebiwe hore na lebitso la hae ke mang, mme le ha hola a be le lebitsobitso leo a le tsebang le yena a teketiswang ka lona, a bapadisang ka lona. Le ha iswa kerekeng kapo hona ho tsebiswa, mo family-ng ya habo a tsebiwe hore na ke mang ka lebitso.

Lesela la kente le di hula pele meetlong, ebile ke lona thatohatsi mme le seshweshwe. Nna ke rata lesela la kobo ya seana marena, ke kobo ya thuto, kobo e ntle haholo mme ke thatohatsi ya ka, ya lesela le letle haholo. Le ha ke bina pina tsena tsa setso, ke apere ke kganya ka setso sa ka, ke ikutlwa ke thabile haholo holo holo, ke kentse lona lesela lena la setso le bitswang ka hore ke seana marena.

Ha ke hopole mohla ho phetswe hantle kantle, empa hona le mo nkile ka ya teng ka bona ho phehetse kantle. Fatshe ho ne ho le ho putswa haholo mme ho ne ho le sephethephethe ho ralla patsi, bomme ba shebile dipitsa moo ho phehiwa. Musi o no le siyo hobaneng mollo oo o no le motle haholo patsi e ralletsweng ene e le ena e ntle e lokile haholo. Ho ne ho le monate bosiu kaofela hobane nako e ngata ha o phehiwa ka ntle tjena ha o robalwe.